Ndabuza umama katitshala ukuba usoloko ejonga ifowuni yakhe ngexesha lentsapho okanye xa emele ukuba ugxile kwezinye izinto. Ndandifuna ukwazi ukuba unengxaki efana yokulutha ifowuni njengonyana wakhe. Ngokwabelana ngamava akhe ndinethemba lokufumana ukuqonda okungcono kwimingeni unyana wakhe anokujamelana nayo kwaye ndifumane iindlela zokumxhasa ekuphuhliseni imikhwa yefowuni enempilo. Le ncoko inokundinceda ukuba ndilungiselanise indlela yam yokujongana nokusetyenziswa kwefowuni yomfundi eklasini.